Ukudlalela iqela lezemidlalo kudlala indima enkulu kakhulu kubantu abaselula ngokuba lubenza bafumane ithuba lokunxibelelana nabanye abantu, noogxa babo abadlala nabo kwelo qela lezemidlalo. Kwaye libenza bafumane uphuhliso kwizakhono zabo abanazo, bakwazi ukuzibona sebedlalela amaqela ezemidlalo awaziwayo adumileyo.

Ayiphumelele kathathu. Loo nto indenza ndigcobe kakhulu ngokuba umdlalo werabhi ngoyena mdlalo unophuhliso kweli loMzantsi Afrika kwaye uyaluququzelela ulutsha lwaseMzantsi Afrika.

Libe nefuthe elikhulu kakhulu, ngoba liye lacinezela amalungelo wamanina kwicala lomdlalo wombhoxo.

Kwaba luncedo kakhulu, ngokuba ukudlala imidlalo esikolweni kunceda uxinzelelo lengqondo kwaye lususa kwizinto ezifana neziyobisi kulutsha. Ngoko ke ndasinda kwezo zinto kwaye laphuhlisa netalente yam.

Yalimanyanisa ngokuba iintlanga ngeentlanga zakumazwe ngamazwe zazibuthene kule ngqungquthela yeWorld Cup.

Ukudlala imidlalo akutsho ukuba niyohlala niphumelela, kodwa into encedayo kukuzimisela nokulungisa iimpazamo zenu zokwenza ukuba iqela lenu lingaphumeleli.

URefiloe Jane, ngokuba ngumdlali ogqwesileyo kumdlalo webhola ekhatywayo yamantombazana eMzantsi Afrika kwaye ungukaputeyini ongumzekelo omhle kakhulu.

Umngcipheko wokudlala imidlalo kwi-intanethi kukuba kungathathwa i-information yakho isetyenziswe ukwenziwa ulwaphulomthetho kwaye ikwanalo noxinzelelo olukhulu engqondweni kumntwana oselula.

uJaques Kallis ngokuba ebeyi-all rounder egqwesileyo kwaye ekwayiyo ne-best batsman ne-best bowler.

Ngokuthi abe ngumzekelo omhle kakhulu, aphinde afunde namava okuba yinkokheli.

Ukudlala imidlalo kwenza ukuba ube nonxibelelwano nabahlobo ukwazi nokwenza abahlobo abatsha.

NguMokoena odlalalela iqela leOrlando Pirates ogqwesileyo ngoba yi-best striker nobayi-best goal scorer.

Kukungathatheli ingqalelo kwebhola ekhatywayo yabasetyhini kweli loMzantsi Afrika.

NguPeter Shalulile womdlalo weMamelodi Sundowns othe waskora amanqaku amaninzi kwi-history yebhola ekhatywayo yoMzantsi Afrika.

Yibhola ekhatywayo, ngoba yenza ukuba wakhe abahlobo kwaye iyasichitha isithukuthezi.

Ewe, ngokuba emidlalweni kuba khona ukukhululeka nokunxibelelana ngamaxesha wonke.

Ukudlala imidlalo kunjalo, ngamaxa wambi niyaphumelela ngamaxa wambi aniphumeleli. Kodwa into ebalulekileyo kukuzimisela nokuzilolonga ngalo lonke ixesha nihlale nisemandleni.

Ukumamela umculo nokucula kwaye ndiyazichitha iiyure ezingamashumi amabini ngeveki.

Ziluncedo kakhulu ngokuba abantwana ziyabakhupha esitratweni, zibafundise kwaye zibasindise nakwiziyobisi, bakwazi nofumana amathuba okudlala baphume izandla.

Kungamnceda ngokuba akwazi ukufunda ukunxibelelana nabanye abantu kwaye nokusebenzisana nabanye abantu, akwazi uba yi-team player.